Mmino wa ka eo ke o ratang, o bapala ho tloha ka hora ya bosupa hoseng ho isa ho hora ya borobong hoseng. Mme seyalemoya seo ke se mamelang se dumella batho ho letsa, ho kopa mmino o ba o ratang mme ke seo ke se thabelang haholo hobane le nna ke kgona ho letsa hore ke kope mmino oo ke o ratang haholo.

Ke ntho e hantle haholo, hobane re le batho re na le di puo tse fapaneng, mme hore motho ha bula seyalemoya kapa televishini, a ba utlwa puo ya habo e le yona e sebediswang moo. O a thaba, hobane hase kaofela re tsebang di puo tsena tse ding. Mme ka hoo, ho hotle haholo ho utlwa di puo tsa rona di sebediswa di phatlalatsong.